Ngiyacabanga i-overdraft ingcono kakhulu ngoba kuyafana nokuthi imali eyami, imali eza kimi, engenzela ukuthi ngingabi nesikweledu esingaxaxanga, mhlawumbe nje ngingakhuluma nje ngesikweledu se-loan. Kungcono ukuthi ngimane ngithole leyo mali ye-overdraft, than ukuthi mhlawumbe sengiyofuna i-loan-i or ngiboleke izinto tholukuthi manje sezingenza ukuthi ngize ngingene nakuma-debt review or sengingasakhoni ukubhadala, so ngingakhetha i-overdraft than okunye mhlawumbe ithuba elinye enginganikezwa lona.

Khona kuyathusa kakhulu yoh! Ingabe ngizoyenza kanjani ngoba manje sekufuneka ngikhokhe inhlawulo ethizeni enkulu, ngizoyenza kanjani? Oh, Nkulunkulu wami, ngoba kumele ngivale le-deposit, isikhathi asikho, ngizoyenzenjani? Ngiyathuka nokuthi kungenzeka manje ngiluze imali eningi, ngiyathuka ukuthi nalokho ekumele ngikufake, le nhlawulo nayo ngokwayo yiningi, ngizoyithathaphi? Ngoba bengithembele kuyo yona le-deposit le enginayo, manje ngoba sekukhona okuphuthumayo okuvelile, oh Nkosi, ngihawukele.